I swa nkoka swinene leswaku vana va kula va ri na tatana loyi a nga kona evuton'wini bya vona, va tlhela va ri na tatana loyi a endlaka swiendlo swa kahle. Leswi swi endla leswaku swi va pfuna leswaku na vona loko va kula, va navela leswaku va va va va vatswari vo tani na le ka vana va vona. Swi endla leswaku na vona va va na ntlhontlho leswaku va fanele va va va ri vatswari va ku va kona evuton'wini bya vana va vona, va tlhela va ri vatatana va ku kota ku hlayisa vana va vona.

Eka ndhavuko wa Xitsonga, mucato kumbe vukati lebyi hleriweke byi tolovelekile swinene. Hi ndlela swi endliwa hi ndlela ya ku ku fanele ku va na leswi tiviwaka tanihi hi malovolo, lowu ku nga ndhavuko wa hina swi tlhelaka swi ri swilo swa nkoka. Naswona swi tlhela swi landzeleriwa hi swin'wana na swin'wana swa ndhavuko leswi fanekele swi va swi endliwa. I ndlela yo tivisana mindyangu yimbirhi leyi hlanganaka, leswaku va ka va nuna na va ka nsati va hlangana va tivana. Ku endliwa tani, a ka ha ri na swin'wana swo ya mahlweni handle ka ku lovola a ka ha endliwi swa mucato wa manguva lawa.

A ndzi nge swi amukeli hikuva munhu loyi a nga ta va a vekeriwe mina ku ta va ku ri munhu loyi a tsakisaka vona, kambe mina a nga ndzi tsakisi. I swa nkoka ku ri mina tanihi munhu loyi a fanekele a cata, ndzi ti hlawulela munhu loyi ndzi tivaka leswaku wa ndzi rhandza na mina ndza n'wi rhandza. Leswi endla leswaku loko hi karhi hi tshama swin'we hi ya mahlweni, ku nga vi na ku hambana kumbe ku hluphana.

Mina tanihi munhu loyi o ka a nga ntshunxeki kahle loko a ri eka ndhawu ya vanhu vo tala, naswona ku ri vanhu vo ka ndzi nga va tivi ndzi nga tsakela ku va na mucato lowutsongo. Leswi endla leswaku vanhu hinkwavo lava ndzi vonaka va ri va nkoka eka mina kumbexana lava ndzi va va vonaka va tshinelele ngopfu eka mina va va ri kona eka mucato lowu. Hinkwavo ndzi tlhela ndzi kota na ku va vona. Eka mucato leyikulu, na vanhu lava va nga va va ta va tile na ku va vona a wu va voni, naswona ku fika na vanhu van'wana va ka u nga va rindzelanga leswi swi endlaka leswaku u tirhisa mali yo tlula leyi wena a wu ehlekete ku ri u ta tirhisa yona.

Lavisisa mihlovo leyi ndhavuko wolowo wu yi tirhisaka. Kamba leswaku i mihlovo muni leyi va yi rhandzaka. Xikombiso ka maXhosa, maXhosa ma ma toloverile ku tirhisa black and white ka swilo swa vona swa ndhavuko hi xitalo. Leswi swi endla leswaku na wena u tiva leswaku loko u nga ku u ta kota ku fikelela eka mucato lowu wa ndhavuko, u va u mbarile swo fana na swa vona hi muhlovo. U tlhela u ambala hi ndlela ya ku yi hlonipha nkhuvo lowu.

Ku dyondza hi mindhavuko yin'wani swi pfuna leswaku u kota ku twisisa mindhavuko yin'wana leyi nga kona yo hambanahambana. Leswi swi ku pfuna leswaku loko u ti kuma u u vhakerile tindhawu ta tindhavuko tin'wani, u kota ku xixima swilo swa vona, u tlhela u kota ku va u ambarile ku ya hi leswi va lavisaka swona. Leswi swi fika swi komba na le ka vona leswaku u ti nyikile nkarhi wo dyondza hi ndhavuko wa vona, u tlhela u wu xixima.

Kokwani, tanihileswi mi nga vanhu va khale mi nga hanya ka nkarhi wa khale mi tlhelaka ma ha ri kona eka masiku lawa hi nga le ka wona. Ku na swivutiso swimbirhi leswi ndzi nga tsakelaka ku ku vutisa swona. Xo sungula i ku lava ku tiva ku eka minkhuvo leyi a yi ri kona khale na minkhuvo leyi nga kona sweswi, i yini leswi mi vonana ingaku swi cincile? Xa vumbirhi i ku tiva leswaku minkhuvo leyi nga kona sweswi yi nga va yi tele ku tlula minxaka ya minkhuvo leyi a yi ri kona khale, kumbexana se yi tlakukile kumbe yi tsongahatekile? Naswona swi swi fikise ku yini kumbexana hi fikise ku yini laha?

Mfumo wu endla kahle loko wu lava ku sivela leswaku vafana va ya va ya yimba enhoveni hikuva, xo sungula ku loko va ri kwale enhoveni, vana va va va va nga hlayisekanga. A vo tshama ka tindhawu ta ku va hlayisekile laha u swi tivaka leswaku n'wana wa wena i ta va a ri kahle. Xa vumbirhi, a va landzeleli swilo swa xibedhlele kumbe maendlelo ya xibedhlele. Kambe va endla swilo hi ndlela leyi vona va tivisaka swona ya khale, ku ve eka nkarhi wa sweswi, swilo swi cincile na mavabyi ya tele yo hambanahambana. Se ku nga va ku ri swilo swimbirhi leswi ndzi nga jeketelaka ngopfu ka swona. Ka vuhlayiseki bya vana, na rihanyo ra vana.

Swakudya swa xintu leswi ndzi swi tsakelaka ngopfu i tihove. Naswona hikokwalaho ko a swi lavi swilo swa ku tala, kambe ko laveka swifaki leswi nga khumuzeriwa, swi tlhela swi nga omisiwa, swi lava na tibhoncisi, swi tlhela swi lava na timanga leti kandzeriweke. U rhanga hi ku ti swekela swifaki swa wena na tibhoncisi ta wena swi vupfa kutani loko swi vupfile, u ti fakela i timhaka ta wena to kandzeriwa.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi holideyi ya Paseka leyi tiviwaka tanihi holiday ya Easter. Tanihi vakhongeri va le lava tshembelaka eka Xikwembu, hi na holiday ya paseka. Leyi hi yi tirhisaka ku khensa hi tlhela hi xixima leswaku hosi Yeso i hi ferile xihambanweni, a tlhela a pfuka a endlela hina a endlela ku hlayisa vutomi bya mina na bya wena.

Loko u wanuna wa ma kumbe mune ya malembe u nga endli nchumu hi vutomi bya wena, swi endla leswaku u nga vi xikombiso xa kahle emahlweni ka vana. Vana va lava munhu loyi va n'wi langutaka va tlhela na vona va swi navela ku fana na yena loko va kula. Wanuna wa malembe ya makume mune wo ka a nga tirhi a nga laveki ntirho, a tlhela a phuza byalwa. A hi xikombiso xa kahle eka vana kambe i xikombiso xo biha. I xikombiso xo loko u ka u nga tiyimiseli etidyondzweni kumbe loko u nga tiyimiseli hi vutomi, loko u kula a wu nge yi ndhawu hi vutomi. U ta kula u fana na yena.

Ndzi nga n'wu thya vito ra Katekani leri ri ti hlamuselaka leswaku i ku kateka ndzi n'wu thya vito leri hi ku tiva leswaku kumbe hi ku hlamusela leswaku vukona bya yena byi hi katekisile tanihi ndyangu kutani i Katekani.

A ndzi swi tsakeli ku n'wana wa mina a ya engomeni hikuva le ngomeni a ko va na nchumu lexi mi xi dyondzaka tidyondzo ta sweswi a ta ha fani na ta khale kambe ko laveka swilo swa ku tala swo ka swi nga pfuni nchumu ndzi tsakela leswaku lowa mina n'wana loko ku ri ku yimba a ya yimba exibedhlele kambe a ndzi swi tsakeli swa a ya tshama emakhwatini a dlaya hi xirhami xixika lexi ndzi kombela leswaku mi nga n'wu faki moya wa ku a ya a tshama le makhwatini hikuva loko o vabya kumbe swin'wani hambi hi mina ndzi nga mutswari wa yena ni nge swi koti ku ta ni ta n'wu vona hikokwalaho ka leswi swi swi nga kona kumbexani leswi tshembiwaka etingomeni

Tanihi murhangeri wa ndhavuko swi nga va swi ri swa nkoka leswaku ndzi yingisela ha vambirhi ka vona un'wani na un'wani a hlamula swa ku swi fikise ku yini leswaku ku va na nyimpi kumbexani leswaku va lwa endzhaka swona a ku hlamuseriwi lava va hubye va nga koho lava na voho va pfunetaka murhangeri kutani voho hi voho va nga ta hi pfuna ku teka ndlela leyi nga kahle leyi nga ta hi pfunaka leswaku hi lunghisa xiphiqo lexi.

Loko swi fika eka timhaka ta vukhongeri kun'wana na un'wana u fanekele a ti khetela leswi ye a vonaka swi nga ta n'wu pfuna vanhu hi tshembela ka swilo swo hambanahambana naswona loko vanhu va nga khongeli kumbexani va nga tshembeli eka Vukreste a ku na lexi me ni nga xi mina ndzi nga xi endlaka lexi nga ta va cinca miehleketo ya vona kambe i ku mina ni hlonipha leswi vona va tshembeleke ka swona kumbe leswi vona va khongelaka swona.

Vukreste i vukhongeleri lebyi hi tshembelaka ka Xikwembu hi khongela Xikwembu xin'we hambi u nghena kereke yihi kumbe yini kambe kereke leyi khongelaka Xikwembu yi wela ka Vukreste i vukhongeleli i vukhongeri lebyi kalaka byi nga hlupheki naswona un'wani na un'wani u fanekele ku tekela lebyi a vonaka ingaku yena byi ta n'wu pfuna kambe ku ya hi mina ku tshembela eka Xikwembu i swa nkoka naswona Xikwembu xi yi xi ya hi fela xihambanweni leswaku mina na wena hi ta kota ku hanya se i swa nkoka leswaku hi xi tshembela hikuva xona xi hi ferile.

Etindhawini to fana na le madorobeni hi na tindhawu le to fana na le ti-court laha swiphiqo swi ya ka swi ya lunghiseliwa kona kambe emakaya hi tirhisa vurhangeri bya ndhavuko kumbexani leswi tiviwaka tanihi ndhuna leswaku byi hi pfuna ku lunghisa swiphiqo leswi swi endliwa hikuva na loko nawu lowu nga kona wu landzeleliwaka eka hi ti-court sweswi wu ri kona wu nga tlhela wu basisiwa a hi nge swi koti ku lahla ndhavuko na nawu lowu a wu ri koho khale lowu kalaka wu nga tsariwangiki leswi hi swona leswi swi hi endlaka leswaku na namuntlha na sweswi ya ha landzelela ndhavuko na nawu lowu a wu ri kona khale u nga se nawu u nga se sungula ku tsariwa hansi.

Va langutana na mintlhontlho yo vavasati a va swi koti ku rhangela kumbexani vavasati a va na wona matimba yo va rhangela leswi tikiselaka vavasati loko va ri ka ndhawu ya vurhangeri eka tindhawu to hambanahambana ku nga ri eka swa le kaya kumbexani swa le ka vurhangeri bya tiko rero.

A swakudya leswi ndzi nga tsakelaka ku hlamuselaka hi swona i swakudya leswi tiviwaka tanihi tihove leswi nga endliwa hi mavele tindluwa kumbexani tiboncisi na timanga swi endliwa hi ndlela yo u sweka tindluwa na mavele eka ndhawu yin'we ku kondza swi ze swi olova loko u vona se swi vupfile u faka timanga u kandzela hi timanga naswona u sweka ku kondza swi hlangana swi va swi vupfile.

Ndzi nga xava i nguvo leyi va nga ta tsimba xisutini ndzi xava swikimawa, masapati, vuhlalu bya le mavokweni, enkolweni na le milengeni va tlhela ndzi tlhela ndzi va kumela na duku yo tsimba enhlokweni. Leswi va swi saseke ngopfu ka vana naswona swi tlhela swi va swiambalo swo olova swo ka swi nga va tivi swo ka swi nga va tiki.

Vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ku va ku nga ri vuhlalu lebyi byi va ka byi saseke hi xiyimo xa le henhla kambe ku va ku ri vuhlalu lebyi byi endliweke hi muhlovo wun'we mikarhi yo tala leyi va rhandzaka ku tirhisaka color yo tshuka naswona yi va yi nga bohangi yi phindaphindiwa kambe ko va yin'we la milenge yini kumbexana emavokweni loko ku nga ri ya ku tshuka ku va ku ri ku yo basa kambe leyi tirhiseriwaka nkhuvo yi va yi ri vuhlalu byo saseka byo hambanahambana naswona byi tlhela byi tala swi tlhela swi va na ku hatima leswi endlaka leswaku u kota ku hambanisa leswaku lebyi a hi bya vun'anga kambe i byo ti sasekisa.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi yile exitolo ndzi ya hlawula vuhlalu lebyi ndzi byi tsakelaka kutani loko ni vuya ni lava i nayiti na hara yo tiya ndzi faka vuhlalu lebyiya hi byin'webyin'we ni tirhisa ti-pattern leti mina a ndzi lava tona kutani byi hlangana ni tsimba hi leswi a swi vonisaka swona yena namuntlha.

Xibelana a xi tiki loko u xi tsimba wena lexi u faneleke u xi endla i ku u tlangisa xisuti loko u ri karhi u tlangisa xisuti fambelana na nghoma leyi va ka yi chayaka xisuti xa wena a xi fambelani na nghoma kutani u ri karhi u tlangisa xisuti u cinisa xisuti swi va swi herile.

Va fanele va ambala tinjhovo leti va ka ti endliwe hi swikhumba swa swiharhi kambe ti faneleke ti pfala hala hansi a va na swikipa swo karhi leswi va swi ambalaka leswi va tlhelaka va cinaka hi swona muchongolo.

Vavasati va na swiambalo swo hambanahambana a ko va xilo xin'we va nga ha ambala xikimawa va ambala xibelani va tlhela va tsimba na nguva ehenhla kumbexani va nga ha ambala xikimawa va tsimba na tinguva va chela na vuhlalu byo hambanahambana.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i General Muzka loyi a yimbelelaka tingoma hi Xitsonga lexi endlaka leswaku ni n'wi rhandza i ku va loko u languta ti-music video ta yena ku va ku mbariwe swa xintu va tlhela va cina e swa xintu leswi endla leswaku a va a ri munhu loyi a yisaka ririmi ra Xitsonga emahlweni.

Ni tirhandzela ngopfu vuyimbeleri bya amapiano hikuva ni munhu lomuntshwa naswona eka masiku lama hi hi nga le ka wona vuyimbeleri bya amapiano byi famba emahlweni ngopfu.

Swi endla leswaku rixaka ra ri ra Xitsonga kumbe ra Vatsonga ri nga lahleki naswona ri tlhela ri nga fi. Leswi swi endla leswaku na vana va hina va kota ku dyondza eka swona vuyimbeleri a byi lahleki mikarhi yo tala naswona tinghoma na loko ku ri malembe vanhu va ha ya emahlweni va yimbelela leswi i ndhawu ku yimbelela hi ndhavuko i ndlela ya kahle ya ku hlayisa rixaka ra Vatsonga.

I ncino wa xibelani ncino wa xibelani hi laha vavasati va va va ri ku eku cinceni va ri karhi va bomba swi va swi sasekile swinene ndzi swi rhandzela leswaku a swi thyakisani swi sasekile na leswi va va va va ka va swi mbarile swi va swi sasekile.

Tinsimu ta Vatsonga mikarhi yo tala loko ti ri karhi ti ri ku yimbeleriweni ku va ku ri na dyondzo yo karhi leyi va yi va yi yi va yi ri kona eka nghoma yin'wana na yin'wana kutani ku ya hi mina ku va ku nga ri dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu hinkwato kambe risimu rin'wana na rin'wana ku va ku ri na dyondzo leyi ndzi yi kumaka.